Jonnana we! Ho swaba, ditlhong ho nna. Ke nahana tsela feela ya ho rarolla ntho e jwalo ha e ka etsahala maemo a jwalo, ke ho kopa tshwarelo le ha feela e tlo swabisa hoba o tla be o buile ntho tse bohloko, o halefile empa di sa ye ho motho oo, di sa toba motho oo. Empa ha hona ntho e fetang tshwarelo le ha motho oo a tla o tshwarelwa mohlomong kamora nako, empa wena o tla be o lokolohile hobane o tla o kopile tshwarelo.

Oewele, malome Thabo hle, a ko theole moya. Koranta ha e sa tholahala haholo, ha e sa fana ka ditaba jwaloka mehleng ya lona. Mara ho na le ditsela tsa jwalejwale ebile tse bonolo ho fetisisa. Sa hao feela ke hore o itholle phone ya sejwalejwale, o kgona ho kena internet-eng ka yona. Re o rekele data, o tshware marangrang. Ditaba tsena kaofela di tla di le jwalo, malomaka. Di le jwalo, o ituletse ka tlung, ha o tswe ka mona ka tlung, o ilo batlana le koranta. Dintho di tjhentjhile, empa ditaba ntse di hlaha di le jwalo. O tlo kena internet-eng. Ke tla o thusa o thole ditaba tsa hao tse neng o ntse o di thabela, o le ka tlung ka mona.

Mmino o wa ka oo ke o thabelang e ko ratang seyalemoyeng, ba o rata ho letsa ho tloha ka twelve to three. Ke mmino o ko thabelang ka nako tseo, o ko o ratang. Mme e kannete seyalemoya sa heso sa lapeng se fana ka monyetla wa hore o etse kopo, o kgethe dipina tse itseng tse o di thabelang, le hore mohlomong o ka kopela batho ba itseng ka tsona.

Ke la thuswa ke ditsebi kapo batho ba ikarabelang ka Wi-Fi eo, hore ke kgone ho e sebedisa. Ba mfe di-password tsa teng, jwalo jwalo.

Ntate Nhlapho le kae ntate? O bua le Palesa mona a ileng a fihla mono hae a le connect-ela Wi-Fi. ke le ka utlwa bothata ba lona mme ke re ke o hlalosetse hore na hore Wi-Fi ya lona e sebetse ka tsela e hantle ho tlameha hore na o etse jwang. Wi-Fi ntate re e siile re e connect-etse hantle ka tsela e nepahetseng. Lona sa lona feela ko re ha se le kentse di-password-e le hokahantse le Wi-Fi di-phone tsa lona di tsamaellana di hokane le Wi-Fi mane polakeng e leng hore re connect-ile Wi-Fi ho yona, e dule e le on. E se tingwe hobane jwale Wi-Fi e sebetsa ka motlakase. Le hlokomele le bana hore ba se time monono. Ha e no sebetsa ha feela motlakase o le siko. Ke nahana hore e tla sebetsa ka tsela e hantle. Kea leboha ntate.